Fa o ne o na le badiri mme ba kgatlhanong ka bo bone o ka tsereganya jang gore kutlwano e nne teng gape mo go bone? Sa ntlha, ke tla simolola ka go buisana le bona ke ba lemose diphoso tsa bone mme fa ke fetsa, re tle ka kakanyo e e ka re thusang ba botlhe gore ke eng se se ba lwesitseng, se se ba tseneng kgatlhanong re se siamise.

A temothuo e nyenyane e tshwanetse go fiwa tlhokomelo e e kgethegileng ka ntlha ya eng? Ee, e tshwanetse go fiwa tlhokomelo e kgethegileng, ga se gore ga e le e nyenyane ga e bereke, e botlhokwa thata mo maphelong a rona. E ka re lemosa go le gontsi e ntse e le e nnyane ka gonne sengwe le sengwe se simolola e le se se nnyane se ba se ya ntse se gola se re direla bontle mo bophelong.

Ke eng se se ka diriwang go rotloetsa bašwa go tsenya letsogo mo temothuo ka tsela e e senang kgethololo ya bong? Akanya ka ditsela tse di akaretsang basimane le basetsana ka go lekana. Selo se le sa ntlha ka gonne re rata tšhelete re le bašwa, re rata madi, ke sone selo sa ntlha se se ka ba rotloetsang go tsena mo temothuong, gore ba nne le letseno gore ba tle ba kgone ba iphedise mo bophelong.

Ditshingwana tse di mo marulelong di ka nna le seabe jang mo pabalesegong ya dijo le mo go tswelediseng ditoropo? Dijo tse di babalesegileng ke dijo tse di tla siamelang mo maphelong ga re kitla re lwala, ga re kitla re tlhakatlhakana, re tlo nna ntse re babalesegile sentle ke ka moo marulelo a tlhokagalang mo pabalesegong ya dijo.

Neela ntlha ya phetogo ya lefatshe le karolanyo ya lefatshe mo lefatsheng la rona, tlhalosa botlhokwa jwa ditshwanelo tsa lefatshe tsa hisetori le dikgwetlho tse di tswang mo go yone? Selo sa pele, lefatshe la rona le fetogile ga le sa tshwana le pele mo nakong ja gone jaanong le buswa ke basweu le bantsho. Mosweu o e leng gore ga ikaelela go bona batho ba bantsho ba tswelela pele. Sengwe le sengwe o kgona gore bitsa ka maina-maina re le batho ba bantsho, jaanong dilo tse di fetotse go le gontsi mo lefatsheng. Botlhokwa jwa ditshwanelo tsa lefatshe tsa hisetori le dikgwetlho tse di tswang mo go one ke gore go botlhokwa gore re nne ntse re tsepame mo setsong sa rona, re tswelele ka se re se itseng sa maphelo a rona, se tla re phidisa.

Setlhopha sa barui ba dikgogo ba kwa morago ga ntlo, se abelana ka dintlha mo metsweding ya dikgang tsa go godisa dinonyane tse di itekanetseng le tse di itumetseng, ke dintlha dife tse di botlhokwa tsa go rua dikgogo mo lefelong la kwa morago ga ntlo? O gaufi le tsone selo sa pele, o kgona go di tlhokomela nako e nngwe le e nngwe. Fa o bona gore ga gona metsi ga o a tshwanela ke go ya kgakala o ka se tswafe gore o ile go di tshela metsi, fa di tshwere ke tlala fa o di buletse di tlebe di tla di tla di tshamekela mo lebaleng o tla bo dilo di tshela dijo tsa teng, o kgona le go di rekisa o itirele letseno mo bophelong.

Ditshingwana tsa baagi di ka rotloetsa jang go itsetsepela ga toropo le pabalesego ya dijo? Ditshingwana tsa baagi sa pele re tshwanetse re di tlhokomele ka dinako tsotsotlhe, tlhokomela dijalo tsa gago, phela o tshela metsi ka dinako tse tsotlhe, etsa gore di kry-e letsatsi, di bone letsatsi gore di kgone di nne sentle di nne ntse di phadima ka dinako tse tsotlhe.

Morago ga kotulo dijalo tse di kotutsweng tseo di pakiwa mo go eng morago, di isiwe kae? Morago ga kotulo dijalo tse di kotutsweng tse di pakiwa mo go eng, morago di isiwe kae? Sa pele, ga re fetsa go kotula gongwe o na le kgamelojana kgotsa dikereite tse o tsenyang dijalo mo tsone ga o fetsa re di isa re ilo di tlhatswa kwa tap-eng gore di nne dintle gongwe ga re fetsa re a tsamaya reya go di rekisa kgotsa re di isa kwa mabenkeleng a matona gore re tle tle re di rekise re nne le letseno.

Nnyaa, ga e lekane ka gonne ba ba neelwang nako e khutshwane ba dira mo nakong e khutshwane mme ba ba nang le nako e telele ba na le nako e ntsi ya go fetsa tiro ya bona, jaanong ga go lekane sepe. Meputso ya bone e a farologana, nka se itumelele fa nka fiwa madi a mannye ke berekile sebaka go phala motho o berekileng diura tse dinnyane.

E ama ka ntlha ya gore fa o gama mo diphologolong o tshwanetse o game ka kelotlhoko, o game diphologolo tse di gamiwang fela, tse o itseng gore tsena ke tse di nang le mašwi. O ka se tshwenye phologolo e e senang mašwi o sianna go e gama, mme o ka se game phologolo e e nang le mašwi o e gobatsa o sa e game sentle ka kelotlhoko ka ntlha ya gore o tla re o gama mašwi, mašwi a tswa a na le eng? Le madi. Jaanong o tshwanetse o game ka kelotlhoko sentle o sa gobatse le diphologolo ka boitshekelo jo bo siameng.

Thekenoloji e tlhoka fela di-microscope-u tse di ka lebelelang mmu go sekaseka mmu o ntse o le fatshe, kgotsa fa ba tsaya disampole tsa teng ba tshwanela ke go di tsaya mme ba seke ba tsaya nako e telele fa ba ile koo. Thekenoloji fa e ka siamisa taba ya gore fa ba di tsere ba kgona go direla ka pele mme fa ba sekaseka mmu ba o sekaseka ka tsela e e siameng mo matsatsing a makhutshwane gore dipoelo e nne tsa ka pele.